Kuloo meko ndingabuza ukuba ayikho na enye indawo endinothenga kuyo amanzi okanye ndibuze ukuba ayikho na indawo endinokhupha kuyo imali ukuze ndikwazi ukubhatala ngemali.

Into yokuba umntu afake imali endaweni kuba ethenjiswe ubutyebi okanye imali ephinda-phindiweyo iyingozi kuba awuyazi le nkampani, awazi ukuba le nkampani ime ngantoni kwaye awazi ukuba imali le uya kuyifumana na. Okokugqibela, kukuba xa sele ufake abantu ababini emagameni ethu, loo nto ithetha ukuba abo bantu xa benolahlekelwa yimali yabo baza kuyifuna kwalapha kuthi.

Zikhona iindawo endinoboleka kuzo imali. Njengoko ndiboleke imali kumntu ongekho sesikweni ndifaka ubomi bam engozini kuba ii-loan shark azikhathali nokuba ungubani, usuka phi, xa sele imali ziyifuna ziyayifuna kwaye ziyifuna ngodlame, ziyalwa nawe.

Xa uvula iakhawunti yokugcina imali kunyanzelekile ukuba uyazi ukuba xa ufuneka ukukhupha imali kufuneka ufake isaziso se-thirty days ukwenzela ukuba imali yakho ungalahleki nayo. Ukuba imali uyikhupha phambi kwexesha kwaye awusifakanga isaziso se-thirty days ibhanka izokutsala u-thirty percent wemali yakho. Imali yakho ibe ke iyashota kanjalo.

Into endinokuyenza kukuba ndivule i-long term investment fund ezondifakela imali. I-investment yinto endifaka kuyo imali yam yomhlalaphantsi, apho ndiza kuthi xa ndiyifumana ndiyifumane njengomrholo wenyanga nanyanga ukwenzela ukuba imali yam ingandipheleli ndingekazenzi izinto endifuna ukuzenza.

Andinokwazi ukuvula iakhawunti efuna ukuba ndifake idiphozithi engaphezulu kunale bendiyicinga. Loo nto leyo izondenza ukuba ndiyofuna ukujonga ezinye iindawo ezineemfuno ezisezantsi, ukwenzela ukuba ndikwazi ukuba nayo imali ndingavele ndifake nje imali engaphezulu kunale bendinayo.

Eyona nto ebalulekileyo kumfundi ngomfundi kukubhatalela indawo yokuhlala, ukubhatalela imfundo yakho, ii-module uzibhatalele, ubhatalele ii-class fees ukwenzela ukuba ukwazi ukuyofunda njengabanye abantwana, ukwazi ukuba nento yokutya nyanga nanyanga. Zezona zinto ndinokuzibeka phambili ngaphandle kwezi ezinye, ukuba bendingumfundi.

Ukuze ukwazi ukusebenzisa i-app yebhanka uyithembe kufuneka ukube nguwe wedwa umntu okwaziyo ukuyivula i-app yakho. Kufuneke ufake i-pin okanye usebenzise ukuyivula ngobuso, which is ii-biometrics, ukwenzela ukuba yonke into yakho ikhuseleke, ibe nguwe wedwa okwaziyo ukuyivula.

Kunyanzelekile ukuba umntu xa efuna ukuthatha imali yokutyalwa azazi izinto ezinombuyisela emva. Imali etyaliweyo yimali ezalayo. Kuzonyanzeleka ukuba abhatale loo mali ayithathe ngetyala phambi kokuba akwazi ukuzibekela imali ayikhusele kwiminyaka ezayo. Ngoko ke ndimcebisa ukuba angayithathi imali yotyalo.

Ndifuna ukwazi ukuba njengoko ndivula le akhawunti ii-fees zam yimalini ngenyanga kuba ndisengumfundi kwaye ndifuna ibhanki yokubhankisha imali yam ihlale ikhuselekile. Ndifuna ukwazi ukuba xa ndivula le bhanka ikhona na inzuzo okanye ayikho, kwaye ziintoni iimfanelo ezifunekayo xa ndivula le akhawunti.